Motsoga pele o ne a atisa go laela batho go tsamaya ba sa rwala ditlhako, maitlhomo a magolo a puo ya gagwe a ne a lebisitswe kwa mafelong a a le mmalwa a botlhokwa. Go ya ka tlhaloso ya semowa le semowa sa setso e ne e le go bontsha boikokobetso le tlotlo.

Ee, ke selo se se siameng go tlotla mme yo o fetsang go tshola.

Baratani ka bo bone ke bona ba ba nang le maikarabelo a magolo a go rulaganya lenyalo le leng la bona ka gonne ke bona ba ba itseng gore ba batla eng ko lenyalong mme fela ba ka nna ba botsisa ba losika e leng batsadi gore ba ba bontshe moo le moo ba thuse moo le moo ka ditlhokego tsa bone.

Nama ya kgomo e e jang ke borre ke nama ya tlhogo ka gonne ke bona ditlhogo tsa malapa ka jalo ke bona ba ba tshwanetseng gore ba je nama eo.

Lesea fa le fitlha, ga le bonwe ke ope kgotsa ga le bone ke mongwe le mongwe fela ka gonne batho ba na le gore ba silafale mme ba gata mafelo a a farologaneng a e leng gore go na le me mowa e e leng gore e tlile go gatelela lesea fa batla ba tlile go le bona, fa ke fa sekao, motho fa a tswa kwa lesong mme a bo a tla a tlile go bona ngwana, ngwana a ka gatelega mme a lwala.

Dijo tsa segompieno di dirisetswe ka di-chemical-e di le dintsi mme mo bogologolong go ne go jewa ditswammung tse e leng gore di na le dikotla ebile ga di na di-chemical-e tse di dirisiwang go tshwana le mo nakong ya gona jaanong.

Dirente tsa kwa ditoropong dikgolong di ka tlhwatlhwa e e leng kwa godimo. Batho ba iphitlhela ba a ga mekhukhu ka gonne ga ba kgone go duela di rent e tse ka gonne di le kwa tlhwatlhwa e e leng kwa godimo ebile le madi a ba a fitlhelang kwa tirong o fitlhele e le gore a mannye tota ga a kgone le gore a kgone go duela rente ya kwa dintlong tsa diteropokgolong.

Kgale motsetsi o ne a sa tswe ka kamora, o ne a nna le lesea la gagwe mme o ne a na le motho o e leng gore o tshwanetse gore a mo tlhokomele a mo tlisetse dijo ko kamoreng a mo tlisetse le metsi a go tlhapa. Mo nakong ya gompieno batswetsi ba kgona go tswa mme ebile baye le kwa mabenkeleng ba ye le bana ba bona ba santsane ba le bannye, dinako di fetogile thata.

O ka simolola go rulaganya dikgwedi di le tharo ka gonne se se tlabong se setse e tlabo e le gore malapa a mabedi a tlhabisane mme ba kgone go itsise badimo gore malapa a mabedi a a amana.

Motho yo a iseng a fete mo pakeng ya khutsafalo ga a na kutlobotlhoko ebile ga a ne a tlhaloganya gore goreng batho ba bangwe ba utlwile botlhoko ka gonne ena o tlabo a sa itse maikutlo ao, a ise a kopane le ona mme se se tla dira gore a seka a tlhaloganya batho le batho ba seka ba mo tlhaloganya ka gonne ba ile go bona ekete ga a kgathale ka maikutlo a batho ba bangwe kgotsa ga a na botho.

Bašwa ga ba itse dijo tsa setso ebile ga ke bone go na le tlhokego ya gore ba ka di itse ka gonne dinako di a tsamaya, ebile dijo tsa setso gona jaanong ga di sa jewa go tshwana le ka nako ya kgale. Ka jalo, ga go matshwanedi go le kalo gore batjha ba ke itse go itirela dijo tsa setso.